Ingoma engiyikhumbulako ebeyivunywa ngesikhathi semidlalo esikolweni, ngileya lokha nakudlalwa i-netball le yokuthi, vuleka, vuleka gogo vuleka, vuleka mbobo vuleka, ngiyo leyo.

Nayo leyo ingoma ebantwaneni abantwana nabadlala ibholo bayayivuma. Nayo leyo ngiyo eyenza abantwana bakhuthale bona badlale khudlwana bagijime khulu

Awa, awukho umdlalo ekhengezwa ngawo ekuthiwa ngewabentwana wobungani owawudlalwako.

Awa, akutjho bonyana abantwana bavalelwa ngaphandle kwezemidlalo. Bona mele bajayele bonyana badlale ematatawini amakhulu babancani ngombana angeke bahlale babancani, bazokukhula, nabakhula njalo mele badlale ematatawini amakhulu.

Le yokweqa intambo bona ingafakwa ngeenkolweni ngombana lokho kwenza bona abantwana bazibandule, bakghone ukudlala, bajwayele bonyana intambo abayidlali emakhaya kuphela kodwana nasesikolweni nabayidlala bakghone ukuyidlala.

Ifuze idluliselwe ezisizukulwaneni ngesizukulwana ngokwekambiso yesintu ngombana angeze yakghoneka ukutloleka phasi, kubalulekile bona ifuze nofana idluliselwe esizukulwaneni ngesizukulwana ngokwekambiso yesintu.

Imidlalo yendabuko midlalo le efaka iinketo, ifake amagcupsi, ifake nemidlalo esisayibiza bona yi-ice cream.

Imidlalo yendabuko iqakatheke khulu emphakathini ngombana ifundisa isizukulwana nesizukulwana esizako ngemvelaphi nofana ngezinto ezazikhona emandulo, ukuyanokuya ezingabi khona emphakathini.

Imidlalo yendabuko edlalwa endaweni yangekhethu, mdlalo webholo, mdlalo webholo egijinyiswako nomdlalo webholo yezandla yabentazana.

Imidlalo yendabuko ihlanganisa abantu ngombana nabayokubela abantu bababanengi, babukele imidlalo edlalwa bentwana nofana edlalwa mphakathi, amalunga womphakathi asuke akhona kileyo ndawo kileso sikhathi.

Ilutjha lifunda bona liziphathe njani lokha nakudlalwako emidlalweni yendabuko begodu liba nolwazi kobana uyini umdlalo wendabuko nokuthi ungapheli, uhlale ukhona njalo.

Kufanele kufundiswe imidlalo yendabuko ngeenkolweni ukuze ilutjha nofana abantwana bazi ngendabuko yabo basesebancani. Bakwazi ukuragela phambili ngepilo, bazi ngeendaba namasiko nakho koke okumayelana nendabuko yabo bona babuyaphi.

Imidlalo yendabuko ihluke khulu ngombana esikhathini sakade, abantu bebadlala iinketo so esikhathini sanje iinketo abantwana abanengi abazazi, bazazela imidlalo yebholo nemidlalo le ebayidlala amafowunini.

Iye, imidlalo yendabuko ingadlalwa emaphaliswaneni. Ngalokho abantwana or nofana ilutjha lanje lozoba nolwazi bonyana iyini imidlalo yendabuko, ingalahlekelwa masiko nofana ilwazi lokwazi bona yini imidlalo yendabuko.

Wendabuko isiza khulu bonyana umzimba uyaqina, ubenamandla begodu ukwazi ukwenza ezinye zezinto, uqinisa namasotja womzimba.

Abantu abadala esikhathini sanje abasanaso isikhathi sokufundisa ilutjha imidlalo yendabuko, abasanaso sikhathi sokufundisa ilutjha nje mayelana nemidlalo ngombana kudingeka ukuzinikela lokha nawufundisa ilutjha imidlalo yendabuko nofana imidlalo ekhona nje.

Umthetho womdlalo wendabuko engiwuthanda khulu, ngilo kobana kugijima mthetho wokugijima ukghone ukuzibandula nofana ukghona ukulula umzimba ngendlela efaneleko.

Awa, awuthathelwa phezulu umdlalo wendabuko, uthathelwa phasi khulu nasendaweni yangekhethu.

Awa, akekho umdlali engimaziko osele wanjinga ngonobangela wemidlalo yendabuko.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako kufunda. Ngombana ngifunda izinto ezinengi begodu ngiba nelwazi lezinto ezinengi.

Isikhathi engathaba ngaso lokha nangenza umsebenzi wokuzilibazisa ngilokha nangiqeda incwadi engangiyingifunda.

khulu ihlathululo yamanye yamagama esuke ngiwafunda ngaleso sikhathi. Ngikho okhulu engikutlhogako khulu lokha nangikufundako.

Ngiwenza ngingedwa ngombana ngisuke ngiphethe leyo ncwadi engiyikufundako ngaleso sikhathi engiyizwisisako begodu

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako ngithanda ukuwenza ebusuku. Ngombana suke kuthulile kunganatjhada ngikhona nokufunda kuhle ngizwisise into engiyifundako.

Ikghono engilifundileko umsebenzi wokuzilibazisa. Ikghono lokufunda, ikghono lokuzwisisa engikufundako nekghono lokuhlukanisa lokhu engikufundako.

Iye qakathekile ngombana kubalulekile ukufunda. Kubalulekile ukufunda uzwisise into oyifundako.

Ngizizwa ngijabulile ngithabile khulu kwamambala. Ngombana into engiyifundako kusuke kuyinto engiyithandako begodu kuyinto engingathaba bona nanoma ngubani athole incwadi leyo afunde naye azwisisa njengoba ngizwisisa nami.

Umsebenzi wokuzilibazisa iye uwjayelekile ngombana akekho umuntu ongakwaziko ukufunda akekho umuntu ongakwaziko ukuphatha incwadi bese uyafunda afunde afundele ukuzwisisa lokhu akufundako.

Iye, ngathanda ukufundisa omunye umuntu ngomsebenzi wami wokuzilibazisa ngombana ukumfundisa kwami uzokufunda begodu uzozipha isikhathi sokobana aziswise ngalokhu engiwenzako nofana ngalokhu engizisuke ngikufunda ngaleso sikhathi.

Umsebenzi wokuzilibazisa engingalinga ukwenza kupheka. Ngombana ukupheka uyafunda ukwenza or nofana ukupheka izinto ezihlukahlukeneko ngesikhatjhanyana nje onikelwe sona. So umsebenzi wokuzilibazisa engawenza ukupheka ngizokwazi ukufunda upheka kwazi uphekelela umndeni wami.

Abangani bami imisebenzi abayenzako yokuzilibazisa ukudlala ibholo. Ngombana ukudlala ibholo banabisa nofana barhelebha amalunga wabo womzimba bona aqine ahlale aqinile.

Iye, umsebenzi engiwuthandako uyatjhuguluka ngokuya ngesikhathi ngombana esikhathini sakade bekukghonakala bona ufunde incwadi oyitholako. Esikhathini sanje uyakghona bona incwadi nanoma ungayitholi ngeentolo nofana ebulungweni leentolo lapho kuthengiswa khona iincwadi. Uyakghona bona uyiqale ku-internet bese uzifakela yona kumaliledinini wakho ukghone ukuyifunda ukghone ukuyithola ngobuduze.

kuhlala ngifunde ngifundele ukuzwisisa.

Ingoma ebeyivunywa ngesikhathi semidlalo esikolweni ngile ethi vuleka vuleka mbobo vuleka bese vele ipale nofana labadlala khona abadlali bese ibholo iyangena kuyakorwa.

Ngiyo ingoma le ethi vuleka mbobo vuleka eyenza bona abentwana bakhuthale badlale khudlwana nesikhathini sanje.

Awa, awukho umdlalo ekhengezwa ngawo ekuthiwa bona ngewobungani.

Labantwana mele bajayele amatatawu amakhulu badlalele kiwo basesebancani ngombana angeze bahlala babancani njalo kuyafuneka ukuthi lokha nasebakhulileko badlale ematatawini amakhulu.

Ingafakwa eenkolweni ngombana izokurhelebha khulu abentwana bona bazijayeze nofana bafunde ukweqayeqa.

Kufuze bona idluliselwe eenzukulwaneni ngekambiso yesintu bafunde begodu kufundwe imithetho yakhona.

yendabuko midlalo eyayidlalwa kade ifana neenketo nomdlalo umrabaraba.

yendabuko iqakathekile emphakathini ngombana ifundisa isizukulwane sanje ngemidlalo eyayidlalwa ngeenkathi zakudala.

Imidlalo yendabuko edlalwa endaweni yangekhethu ziinketo kanye nomrabaraba.

Imidlalo yendabuko ibahlanganisa khulu abantu ngombana imidlalo edlalwa nihlanganyele akusimidlalo ongathi uwudlala uwedwa.

Ilutjha lifunda ukuziphatha begodu lifunda imithetho emidlalweni yendabuko.

Kuqakathekile ukufundisa ngemidlalo yendabuko eenkolweni abentwana bazokukghona uyazi imidlalo yendabuko bonyana isukelaphi nokuthi yathoma njani. Ngalokho bazokurhelebheka lokha nakuya iminyaka ngombana kungenzeka bona ibuyiswe nofana iragele phambili imidlalo yendabuko.

Imidlalo yendabuko ihluke ngokobana imidlalo yendabuko bekumidlalo odlalwa babantu bahlanganyele ayifani nemidlalo yanjesi ngombana imidlalo yanjesi umuntu uyakghona bona awudlale ngamunye.

Iye, ingadlalwa emaphaliswaneni ngalokho abentwana nofana abantwana belutjha abaphila esikhathini sanjesi bazokuba nelwazi bonyana iyini imidlalo yendabuko begodu isukelaphi.

Imidlalo yendabuko iwusiza khulu umzimba ngombana ikhona imidlalo yendabuko lapho kufanele khona bona umzimba uzivoqavoqe ngalokho uyawu-train nofana uyawubandula umzimba uthabulule amathambo womzimba.

Indima edlalwa babantu abadala ekufundiseni ilutjha ngemidlalo yendabuko kukobana bahlala nabantu abatjha phasi babaqhazele nofana bababonise imidlalo yendabuko bonyana idlalwa njani nofana yayidlalwa njani ngalokho bafunde nemithetho ebakhona emidlalweni yendabuko.

Imithetho yemidlalo wendabuko munye lokha nawudlala iinketo ukobana nawuphosa ilitje phezulu kufaneleke bona amatje ungawabiseli woke ngaphakathi emgodini. Bese kukhona enye yokuphakamisa ilitje phezulu esiyibiza bona ngumacimeza kukobana amatje lawo ngaphambi kobana uwabuyisele ngaphakathi emgodini kufanelekile bona uvale amehlo.

Endaweni yekhethu nakhona usathathelwa phasi ngombana akusibo boke abawudlalako bancani khulu abantu ebawudlalako.

Akekho namunye umdlali engimaziko okhe wadlala imidlalo yendabuko waphumelela.

Akusinjalo woke umuntu umfanele imidlalo yendabuko.